Isiduko mntanam yinto ebaluleke kakhulu. Yinto ethi ukuba uthe wayazi ikwenze uyazi imvelaphi yakho kwaye ikunxulumanisa nookhokho bakho nabanye abasaphilayo. Ewe, iifani zona ziyohluka kodwa iziduko zona zizo ezithi zidibanise abantu abaneefani ezahlukeneyo.

ekungathi kubuyelwe ngayo Embo engathi ingangqubani nemithetho yelizwe kukuba xa kuthe kwakhona ilifa, elo lifa lingaweli kumadodana kuphela nabasetyhini balifumane ngokulinganayo. Kuba imithetho yelizwe ngoku ime ngokokuba umntu wasetyhini kunye nomntu olidodana bayalingana. Loo nto ke ngoku izothi yenze ukuba lolo lifa ze lohlulwe phakathi lize lilingane umntu olidodana kunye nowasetyhini.

Andikaze ndibe nanxaxheba kwizithethe okanye imicimbi enxulumene nokulima.

Tata abasebatsha bangaqinisekisa ukuba bangumzekelo omhle ebantwaneni wabo ngokuthi basebenze nzima, baxabise imizi yabo, baxabise abafazi babo, baxabise amasapho wabo bawasebenzele nzima. Babonise nakubantu , nakubantwana babo ukuba kubalulekile ukuhoya usapho lwakho, ulusebenzele nzima kwaye uluthande, ulukhusele ngamaxesha onke.

Ndingamcacisela ndimxelele okokuba usiko lentonjane lisiko elithi lenziwe xa sele intombazana indala ilungele ukungena kwinqanaba lokuba ngumfazi. Elo siko ke lithi lenziwe kwikhaya ngokuba kokhiwe umkhusane apho iintombi ziye zingene khona zihlale ixesha elingangeeveki ezimbini zithombile emva kwaloo mkhusane. Ke ezi ntombi azivumelekanga okokuba zibonwe ngabanye abantu ngaphandle kwamakhankatha azo. Aziphumi kusemhlophe ziphuma ngokuhlwa, nakhona zichwechwa. Ze zithi zakuphuma ke ngoku ngalaa mhla wokuphuma kwazo intonjane zambeswe, zixelelwe ke ngoku ukuba zigqityiwe likhaya kwaye zixhelwa inkomo kunye nebhokhwe.

sengxaki yokuba iinkqubo zabantwana zibe ngesiNgesi kuphela ingakukuba kube khona iinkqubo eziza kuthi ziguqulele ezi nkqubo ezingesiNgesi esiXhoseni. Loo nto ingathi incede ekubeni abantwana bafunde isiNgesi kodwa bengakange, bangakhange babe bayasilela ekwazini isiXhosa.

Ukulotyolwa kum njengentombi kunentsingiselo ethi isithandwa esi sam siyandithanda kwaye siyandihlonipha. Sikwalihlonipha kunye nekhaya lam endiphuma kulo ngokuthi siye siyokuziveza kwaye sizazise sifune ukuba yinxalenye yosapho olo ngokuthi sikhuphe ilobolo. Ilobolo idibanisa amakhaya amabini ibenze babe banye, babe nobuhlobo okanye ubudlelwane banaphakade.

Xa nditshata mna ndingakhetha ukwenza umtshato wesiNtu. Izizathu zam kukuba ndingumntu osithandayo kwaye osixabisileyo isiNtu, ndiyakholelwa kakhulu kumasiko ethu. Ndiye ndizive ingathi umtshato omhlophe sube nje ikukulinganisa abantu bezinye iindawo okanye abantu baphesheya okanye abantu abamhlophe ngokwenza umtshato wabo. Umtshato wesiNtu umanya amasapho amabini kwaye adibanise amadlozi okanye izinyanya zaloo makhaya zombini, oomakhaya omabini, ngokuthi kuchithwe inyongo, kuxhelwe, kuthethwe nabo baziswe ngokudibana kwala masapho amabini.

Umzali angaqinisekisa okokuba umntwana uthetha isiNgesi esikolweni kuphela, xa kufikwa ekhayeni kuthethwa isiXhosa. Okanye isiNgesi sithethwa xa kusenziwa umsebenzi wasekhaya kuphela, zonke ezinye izinto apha ekhayeni zithethwa ngesiXhosa. Loo ndlela umntana , umzali angaqinisekisa ukuba umntwana uyakwazi ukuzithetha kakuhle zombini ezi lwimi.

Umleqwa ke bahlobo bam yinkukhu ekhulele ekhayeni, inkukhu ozikhulisela ngokwakho. Xa siyibiza thina siyibiza ngokuba yinkukhu yesiXhosa, kodwa ke yaziwa ngokuba ngumleqwa.